O tshwanetse go akanya gore o tlile go baya madi a gago kwa kae, le banka e feng, le gore o tle o ntsha madi a makanang kang ka mo gare ga banka ya gago.

Go berekisiwa dilo tsa go tshwana le di-foreign exchange mo kwa go duelang madi a e leng gore ga a tshwane. Wena o tlisa madi a o a dirisang ka mo nageng wa gago go fetola go mading a dirisiwang ko nageng tse dingwe. Go na le di-system-e tse di tshwanang le di-swift tse di dirang gore go nne bonolo go fetola madi go a dinaga tse dingwe.

Ke nagana gore ke ka ntlha ya gore ba se na botlhokwa jwa madi ebile ba nagana gore di tlhwatlhwa tse tsa madi tse di kwa tlase.

Ke dikgato tsa go tshwana le di-PIN-e, di-password-e tse di dirang gore mafaratlhatlha a a sireletsege mme gape o ka dirisa di-facial recognition-e le di-biometrics tsa go dirisa di-finger print tsa gago go sireletsa, go babalesega ga mafaratlhatlha a banka.

O ka beeletsa madi a gago ka account-o e e leng gore e tla go naya madi a e leng kana ka ten percent, kgwedi ka kgwedi ya madi a o a tla bo o a beeleditse mo bankeng ya rona. O ka nna le gape tšhono ya go tsena mo di-investment-eng tsa go tshwana le di-Cryptocurrency, jalo le jalo.

Lelapa le le ka dirisa gore le kope madi a mantsi ao mme le patele madi ao morago ga nako e telele kgotsa di tseye madi a mannye di reke lelapa le ntlo e nnyane mme ba patele madi ao mo nakong e e sa fediseng pelo.

Go beeletsa madi koo, o ka beeletsa madi a mangwe le a mangwe ga o na madi a mannye a o ka beeletsang kgotsa a matona thata a o ka beeletsang. Batho ga ba dumele gore o ka beeletsa madi e be o nna le dipoelo tse di itumedisang ka gonne ga ba na madi a e leng gore ba ka beeletsa, ka foo ba tlwaetse gore ga ba bona madi ebile ba ja madi ao, ga ba beeletse.

Fa o adima madi kgapetsa-kgapetsa mme o sa duele, histori ya gago ya senyega mme e dira gore go nne thata gore o adime madi ka gonne e ba o kare ga o tshepagale go batho ba ba adimang madi. Mme se o ka se dirang gore o tokafatse seemo se ke gore fa o adimile madi o ire ntlha go ya gore o patela batho ba ba go adimileng madi a o ka nako.

O tshwanetse gore e be o 'ire ntlha ya gore kgwedi ka kgwedi o bona madi a tsena ka fa account-ong eo.

Ke tlile go mo romela madi ao ka money market-e, Ewallet-e kgotsa ka account-o ya banka.

Go ka nna bonolo fa dibanka tsa mafaratlhatlha di ka neela dipuo tsa bosetšhaba tsa Aforika Borwa, ka gonne ke batho ba ile go tlhaloganya maemo a go beeletsa le mafaratlhatlha ao a dibanka le gore a dirisiwa jang ebile e ka dira botshelo ba bona botoka ka gonne ba tle ba se tlhele ba tlhoka go ya kwa dibankeng le kwa di-ATM-eng.

Tsela e e bonolo e ke gore ba 'ire bana gore ba itse ka go beya madi le gore ba ka beeletsa madi a bona kwa dibankeng tse di feng le gore go thusega jang mo maphelong a bona gore ge ba beeletsa madi le gore a ka ba thusa jang go ya kwa pele mo botshelong.

O tshwanetse o tlisa pampiri itshupo ya gago, o tlise pampiri e e bontshang kwa o nnang ko teng, lefelo le o nnang kwa teng, gape-gape le madi a le kana ka diranta di le lekgolo kgotsa ee diranta di le dikgolo.